Kunzima kakhulu ngoba le lezi moto lezi zomphakathi azakheliwe noma abakhi bazo azange bacabangele abantu laba abasebenzisa ama-wheelchair noma ama-walkers. Kuyeye kube nzima kakhulu kanti futhi nabantu osuke unabo emotweni isuke bajahe eyindaweni zabo, ababe basabacabangela laba abasebenzisa ama-wheelchair.

Ama-shuttle ayasiza abantu abadala bakhone ukufunda ukuzimela, ngaphandle kokuhlezi bacela usizo kwabanye abantu, kanti futhi ayindlela elula yokuthi abantu abadala bakhone bakhone ukuya ezindaweni abafuna ukuya kuzo.

Lesi sifo, isifo esihambisana nokukhohlwa yonke into, izinto ezilula njengokushayela. Manje futhi asinaso isikhathi ukuthi ukhohlwa nini, ungakhohlwa noma ususemotweni ushayelwa. Izithuthi zesonto ziyasiza-ke ezimeni ezikanjalo, zihambise abantu abadala esontweni. Ngaleyondlela leyo sivika izingozi ezingenzeka, uma loyo muntu loyo esesemotweni eshayela.

Ukupakisha kwami, ngingaqala ngezinto lezi ezibaluleke kakhulu, bese emva kwalokho ngibuke nanokuthi iziphi, kule zinto engifuna ukuhamba nazo, yiziphi izinto ezilula, noma ezingeke ezingeke zithathe isisindo esikhulu esizokwenza ukuthi ngigcine sengishiya nezinye izinto ezibalulekile engifuna ukuhamba nazo.

Njengomshayeli weloli, ngingaqala ngokuthi uma ngiqeda ukukhokhela itholi, ngigcine iziliphu ezikhombisayo ukuthi kube nokukhuphuka kube nokukhuphuka kwezimali, noma kube nokukhuphuka okungalindelekile kumatholi. Ngaleyondlela, uma sengifika la ngiya khona ngizokhomba, ngizokhona ukukhombisa abaphathi bami ukuthi zange ngiyidle imali, kodwa ngigcine sengikhokhela amatholi ngendlela ebengalindelekile. Kanti le mali le enye ngingayithola ngokuthi nginciphise imali ebengizothela ngayo uphethroli, ukukhava amatholi.

Ngihlala endaweni enemigwaqo ephithizela kakhulu. Yize abashayeli bamabhasi bezama ukwenza isikhathi, kodwa ngezinye izikhathi kuyeye kubenzima ngenxa yokuphithizela kwemigwaqo. Kodwa futhi esikhathini esiningi bayeye baphumelele ekwenzeni isikhathi, bafike ngesikhathi esibekiwe kulamathebuli.

Into engingayenza ngingafika ngesikhathi esikhungweni sezindiza, bese ngenza ngenza isiqiniseko sokuthi imithwalo yami yonke ifakwe amalebuli wamagama ami, ngenze sure, ngenze isiqiniseko sokuthi ngiyabona yonke imithwalo yami ifakwa ezindizeni lezi engizobe ngihamba ngazo.

Ubuchwepheshe lobu bungasiza ngokuthi benze abantu abadala bakhone, bakhone ukubhukha kwi-inthanethi, ama-shuttle lawa. Kanti futhi khona la emafonini noma komakhalekhukhwini babasendele, noma babafakele ulwazi uma kube noshintsho ezikhathini samabhasi.

Lezi ezokuthutha zabadala, zayakhiwe ngendlela yokuthi kuzobalula ukuthi abantu abadala bakhone ukuthola lezi izindlela zokuthutha, bakhone ukuthola ukugibela kulezi zindlela, noma amabhasi, kanti futhi nezihlalo zakhona phakathi zintofontofo, okuyindlela le yokuthi abantu laba abadala bakhululeke phakathi kulezi moto.